Amadatha ayahlukanahlukana. Kukhona abiza imali ephasi, kukhona abiza imali ephezulu.

Amadatha ayahlukanahlukana kukhona abiza imali ephasi, kukhona abiza imali ephezulu.

Okuqeda idatha kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo begodu awalingani nangendlela adlala ngayo. Ukuthumela umlayezo kuyinto elula begodu . Amavidiyo awakanqophi, ayadlala, angadlala isikhathi eside, ahlukahlukene nawo.

Lokha idatha, vala ama-App ongawaberegisiko, eberegisa idatha, icime, lokho kurhelebha bona idatha lakho longeke. Ungabukeli amavidiyo anganawo umberego nanyanya angeze akurhelebha ngalitho, beregisa idatha entweni ezokurhelebha.

Akakghoni ukubona imilayezo eza nge-WhatsApp nanyana ngezinye iindlela zokuthintana ezidinga idatha. Akakghoni nokuthumela imilayezo, akakghoni ukuyibona begodu akakghoni uyithumela, kanti akakghoni nokuthi afinyelele kwezinye izinto eziberegisa idatha, izinto ezifana njengama-email, akakghoni ukuziberegisa ngombana idatha lingekho.

Lokha umuntu nakanganadatha, akakghoni ukuthumela umlayezo nanyana ukufunyana umlayezo ikakhulukazi eentweni eziberegisa lona idatha, izinto ezifana nama-email, ezifana nama-WhatsApp, ezifana nama-Instagram njalonjalo. Uvaleleka ngaphandle, ungagcina bewuphundwe mberego ngombana esikhathini sagadesi, izinto ngobunengi ziberega ngayo itheknoloji.

Abantu ngeendlela ezahlukileko. Abanye balithenga eentolo eziseduze, balifake. Abanye balithenga ngebulungelo lebhanga, balifake.

Nokho angeze satjho bona kufanele libize mhlawumbe nangake libize amatjhumi amathathu wamaranda kungakhe kube

Lidatha olithenga ngekhetjhi nedatha olithenga ngekontraga yamadatha.

Awa, akusese ngiyo ipilo ngaphandle kwamadatha, asisakghoni ngaphandle kwalo umberego omunye nomunye esiwutholako, kufanele bonyana siberegise lona idatha ukuze umberego loyo Uberegeke nanyana uye lapho ofanele uye khona, njengalo esiwenzako.

Ekhethwapha idatha libiza khulu kungombanyana iSewula Afrika ayikghoni kuhlekuhle ukuhlela iinto zayo ngombanyana iinkhamphani neenkhamphani nazifikako, zibethwa wazo umthetho.

Lona ase alongeki lula njalo kodwana ngihlise ukubukela amavidiyo, ngavala ama-App woke engingawaberegisiko. Ngalokho kuyazameka, kancazana nakho, kobanyana longeke.

Ebiza ngconywana yi-Telkom nanyana yi-Cell c.

Iinkundla zokuthintana ngizo ezidla khulu idatha.

Injalo, nawulithenga ngobunengi kuba ngconywana ngombana lokha ulithenga kancanikancani, liphela msinyana, nawuthenge nokho uyahlalahlala.

Kuyahlukana ukuthenga idatha. Nawulithenga esitolo, evikilini eliseduze liphetjhana elineentlabagelo nanyana imininingwana yoke, uhlome efowunini, awa liyangena. Nawuthenga ngebhanga, nakhona kunendlela oyilandelako, ibhanga enye nenye ihlukile, ibulungelo elinye nelinye lihlukile bese-ke uyakwazi ukuthenga.

Ayahluka amadatha. Kukhona eliphelelwa sikhathi ngemva kwamalanga alikhomba, kukhona eliphelelwa sikhathi ngemva kwamalanga alisumi namalanga amane, kukhona eliphelelwa sikhathi ngemva kwamalanga amasumi amathathu, ayahlukanahlukana.